Impilo yengqondo yendoda ibalulekile kakhulu ekwakheni nasekugcineni ubudlelwane obunempilo nosapho. Xa indoda iphilile engqondweni iyakwazi ukunika uthando, ukhuseleko, ukuqonda kunye nenkxaso nto leyo eyenza usapho luphile kakuhle.

Beka phambili ukhuseleko lwakho, wazise abanye, ususe izinto ezityabekayo, usebenzise amanzi okanye umhlaba, ungasebenzisi amanzi xa ufuna ucima umlilo weoyile okanye ugesi, ulungise indlela yokuphuma kwaye ufundise abantu ngokubaluleka kokuba neplani yokuphuma ekhawulezayo. Usebenzise izixhobo zokucima umlilo.

Xa abasebenzi bengaphantsi abantu kufuneka balinde ixesha elide ukuze bafumane unyango okanye ingcebiso yezempilo. Nto leyo ebandakanya ukukhathazeka nokuxhalaba kwabagulayo.

Kwenzeka ngexesha ndandingene kwivenkile enkulu apho kwakufuneka wonke umntu anxibe imaski ngenxa yesi sifo. Ndandiphuma ndiyokuthenga izinto ezinqwenelekayo kodwa ndabona umntu ongayinxibanga i-mask kwicala le-entrance. Ndandifanele ndiyenze into kuba kukho imigaqo kwicala yempilo yokhuseleko lwabantu bonke. Ndayisondela kancincana ndaze ndamcela ngobubele ndamxelela ukuba ngenxa yezizathu zokhuseleko kufuneka anxibe i-mask ngaphambi kokungena kwivenkile. Ndamthethelela ngendlela enobubele, wandijonga kancinci wathi andifuni kuxhalaba ndiyakwazi ukungena ngaphandle kwemaski. Kodwa ndamcela ngokuphindaphindiweyo ndamxelela ukuba xa engena engafuni ukulandela imigaqo ngokuqinisekisileyo unokucelwa ukuba aphume okanye angangeni.

Ngokusebenzisa i-ultra sound okanye ezinye iindlela, oogqirha baqinisekisisa ukkuuba umntwana ukhula kakuhle kwisisu somama kwaye akukho ngxaki ibonakalayo. Ukujonga ukuba intliziyo yomntwana iyasebenza kakuhle kwaye akukho miphumo emibi.

Mhlobo wam, kubalulekile ukuba ungazami ukuzibamba wedwa okanye uzive ingathi kufuneka ulwe nayo yonke into wedwa. Ukudambuka emva kokubeleka into yinto eqhelekileyo kodwa into ebalulekileyo kukuba ungazithulisi esi vakalelo. Ndiyakukhuthaza ukuba uthethe nogqirha malunga nendlela oziva ngayo kuba unokufumana uncedo olufanelekileyo olungakunceda ukuba uphile ngcono kwaye wonwabe.

Imisebenzi yesiNtu inceda kakhulu ekuthuthuzeleni nasekupholiseni amanxeba abantu abalahlekelwe ngumntu wabo othandekayo. Ngokwamava amaninzi abantu abaninzi imicimbi yesiNtu iyafana neminyhadala yokukhumbula, ukuthandaza kunye nokuxhasa usapho. Ibonelela ngendawo apho abantu banokubonisana babelane ngeemvakalelo zabo baze bafumane inkxaso esuka kuluntu lwabo. Le micimbi ibalulekile kuba ivumela abantu ukuba bazive bengezodwa kwaye ibonelela ngobomi kunye neentuthuzelo ngokubuyisela umoya wobuhlobo, uthando kunye nokhanyo ukukhanyiseka phakathi kwabo.

Ukujamelana nale micelimngeni ndaqale ukwenza ezi zinto zilandelayo. Ukuthatha ikhefu elincinci, ukusebenzisa ii-mask ezisemgangathweni ophezulu nezithambileyo kwisikhumba, ukuhlamba ubuso rhoqo, ukubeka ialamu ngaphambili kokuqalisa umsebenzi kwenzele ndingalibali imaski, ukugcina imaski ihlambulukile, nokuyitshintsha rhoqo okanye uyihlamba.

Ukuzazi iimpawu zokuqala zomhlaza njengokutshintsha ngokuva okanye ukubonakala kwesi sifo, umxholo wegazi, iintlungu ezingaqhelekanga okanye izilonda ezingapholiyo kakuhle. Ukubona ezi mpawu kunokunceda ukuba utyelele ugqirha ngaphandle kokulibala.

Mntakwethu, ndiyaqonda ukuba ubomi bakho ngoku bufikelele kwixesha elinzima kwaye unokuziva ingathi akukho ndlela okanye ufuna ukuyeka isikolo ngenxa yokhulelwa kwakho. Kodwa ndifuna ukuqinisekisa ukuba oku akuthethi ukuba impilo yakho yonke kufuneka iyeke. Imfundo yakho ibalulekile kakhulu, hayi kuphela kuwe kodwa nakwintsapho yakho nakwikamva lakho. Ukuphumelela esikolweni kuya kukunika amathuba amaninzi okuphucula ubomi bakho kunye nobomntwana bakho. Ndiyakukhuthaza ukuba uqhubeke nemfundo yakho kuba xa ufunda uyakuba namandla okuzimela, ukufumana umsebenzi olungileyo, nokunika umntwana wakho ubomi obungcono.

Masithethe inene ndandicinga ukuba ezilalini iinkonzo zempilo azikumgangatho ophakamileyo kodwa ndamangaliswa kukufumana inkonzo ebalaseleyo kwiklinikhi yasekuhlaleni. Ndathi ndifika ndamkelwa kakuhle ngaboongikazi abanobubele, abanomonde kwaye babezimisele ukundinceda. Into eyandichukumisa kakhulu kukuthathelwa kwam ngendlela yokwenene. Ndabuzwa ukuba ndiziva njani kwaye ndanikwa ixesha lokuba ndichaze yonke into ngaphandle kokuphazanyiswa.

Ukusebenzisa amaqela eWhatsApp okanye amaqonga onxibelelwano. Ukuba ilali ineqela leWhatsApp labahlali sinokuthumelela umyalezo ngokukhawulezayo apho sichaza ukuba ikliniki ehambayo ayinakufika ngenxa yempazamo kwaye iya kubuya kwiveki ezayo.

INovember Campaign liphulo lokwazisa uluntu eliqhutywa minyaka le ngenyanga kaNovemba elijolise kakhulu ekunciphiseni nasekuthinteleni iingozi nezona zibulala abantu ezindleleni. Iphulo leli lithunywa ngurhulumente ukubambisana nokubambisana namapolisa aseMzantsi Afrika kunye namanye amaziko anxulumene nokukhuseleko endleleni.

Qinisekisa ukuba uphumle imizuzu embalwa phambi kokuba ulinganise uxinzelelo lwegazi. Sukuthetha okanye uhambise umzimba ngexesha lokulinganisa. Thatha isongo somatshini usibeke entanyeni yesandla. Qinisekisa ukuba sibekwe ngokukhululekileyo hayi sikhawuleze kakhulu okanye sikhululeke kakhulu kakhulu.

Into endiyisebenzisa ukwehlisa umzimba yayingamayeza athengiswa ngokungekho semthethweni. Athethwa ukuba anciphisa umzimba ngokukhawuleza. Ayengavavanywanga ngokusemthethweni kwaye ndawafumana ngezinye iindlela ezingekho semthethweni, hayi evenkileni okanye ekhemesti. Ewe, ndathi chu ndaye ndalahlekelwa zii-kilogram ezimbalwa ekuqaleni kodwa emva koko ndaziva ndingaphilanga kakuhle.